Elona qela elinabalandeli abanomdla nolangazelelo olukhulu lelebhola iSundowns ngoba ihleli nje iyaphumelela kwaye abalandeli bayo bayayikhuthaza kakhulu.

Kukubona umlandeli ephuma kwindawo ahleli kuyo engena ebaleni kuba enomsindo iqela lakhe lingaphumeleli efuna uyokubetha abadlali okanye unozinti.

Andizange ndayidlala igalufa kodwa kuba endimema mhlawumbi ndingabonakalisa umdla. Ingaphela iyinto endiyonwabelayo.

Ewe, ingangumbono omhle kakhulu ngoba imidlalo exhaphakileyo yeyebhola, umbhoxo, umnyazi, iqakamba. Ngoku ke, imidlalo yebhodi yimidlalo apha ekwaziyo ukuvula ingqondo yomntu iphangalale, ngoba ibalulekile kakhulu ke uba mayidlalwe.

Iindlela ezikhoyo ezilungileyo nezonwabisayo zokuchitha impelaveki zikhona kwindawo endihlala kuyo kodwa zimbalwa. Uyakwazi ukuhamba uyobukela umbonisobhanyabhanya, uyakwazi uyodlala emabaleni okanye ubukela abantu bedlala emabaleni. Uyakwazi ukuya kwiindawo zokutya, kwiirestyu. Uyakwazi, ezinye zikude.

Xa singenamali iindawo zolonwabo bakhona oojingi abakhoyo edolophini. Ikhona nendawo eyipaki ethe gabalala, apho unokuziphathela ibhola nihambe niyokhaba khona nizonwabele nibeke iingubo, nibeke nezinto nje zozonwabisa.

Ngoluvo lwam eyona mpumelelo inkulu kwezemidlalo kuya kukusingatha iWorld Cup ngonyaka ka-twenty ten, ngoba yazisa ushishino, yazisa uphuhliso, yazisa nje ulwazi olunintsi kubahlali baseMzantsi Afrika.

Ndingakhetha umthetho loo uthi ibhola ungayingqubekisa okanye uyibethekise ngesandla esinye eli xesha uhambisa iinyawo zombini. Ndithi endaweni yoko mazisebenze zombini iingalo ukuyibethekisa phantsi kuzolungelana wonke umntu nolinxele.

Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo ngokuba eneneni imidlalo yindlela yokubagwema abantwana bangangeni kulwaphulomthetho, bangangeni ebuqhetsebeni, bangangeni kwizinto ezizawunciphisa amathuba wokuba baphumelele. Ibalulekile kakhulu imidlalo ebantwaneni, ukuzilolonga imizimba nokuzilolonga ingqondo, iphangalale, bagcineke bephithizela, bagcineke bexakekile.

Ukuncedisa ndingazama ukwenza imbalelwano ezawuba siyincamathisele kwiindawo zonke apho abantu bahamba khona, bazokwazi ufunda babone uba kukho iqela eliyilwayo, bazokwazi uba nomtsalane.

Hayi, yho, ngomnyaka ka-twenty ten yayiyimincili nje kwiikona zonke zoMzantsi Afrika, abantu benomdla, abantu bedlamkile. Abantu besenza, beza namacebo oshishino, amashishini akhoyo ephuhla, amashishini akhoyo endlondlobala. Yayiluvuyo nje kusithiwa Phillip is here.

Ndingaza nomthetho wokuba kubekho izikhuseli kumagxalaba, ngoba xa besenza olwaa ngquzulwano babakhona abasemngciphekweni wokuba sengozini bayolala nasezibhedlele. Mhlawumbi sibe khona nesikhuseli esisentloko.

Ngu-crazy eight okanye u-solitaire ngoba sikhule ndizidlala nam loo midlalo.